Mohala wa ka wa pele wa thekeng o ne o le theko e tlase haholo, ho e ka bang makgolo a mabedi a diranta, mme ke o rekile ka selemo sa ketepedi le metso e mehlano. Ke ithutile ho sebedisa ka ho bapala bukana ya tataiso e neng e tsamaisa le ona, le ho botsa metswalle le dintho tsa lelapa tse neng di se di sebedisa mehala ya thekeng. Ke ile ka ithuta le ho letsetsa le ho romella melaetsa ka potlako, mme butle butle ka ithuta le mesebetsi e meng, e kang ho bapala dipapadi tse nyane kapa ho beha alarm-o.

Ho kgutlisa marangrang a Wi-Fi. Ha marangrang a Wi-Fi a ka kgaoha ha o ntse o sebetsa. Ntho ya pele eo nka e etsang ke ho hlahloba hore na Wi-Fi e buletswe computer-eng ya ka, le hore na e hokane le marangrang a nepahetseng. Haeba e ntse e sa sebetse ke tla latela mehato ena, ya pele qala ka ho hlahloba kgokahano ya Wi-Fi. Ya bobedi qala ka router botjha, ya boraro ho hlahloba dikgwele le disebediswa, ya bone ho lekola disebediswa tse ding, ya bohlano ho sebedisa disebediswa sa bothata trouble shooter, ya botshelela ka ikopanya le mofani wa ditshebeletso ha ho kgonahala.

Ke rata haholo ho shebella difilimi tse etsuwang mona Afrika Borwa hobane di bontsha bophelo ba rona ba letsatsi le letsatsi le tlwaelo ya setso sa rona. Di re fa monyetla wa ho bona dipale tse amanang le rona le tse re amang maikutlong. Le ha ho le jwalo, ke na le difilimi tse ding tseo ke sa di rateng haholo, hangata ke tsena tse sa bontsheng setso sa rona ka tsela e nepahetseng, kapa tse senang pale e matla le e kgahlang. Ka mohlala, difilimi tse etsisang difilimi tsa dinaha tse ding ntle le ho eketsa karolo ya rona ya boqapi kapa tse senang boleng bo botle ba tlhahiso. Ho bohlokwa hore difilimi tsa rona di bontshe nnete ya bophelo ba ma Afrika Borwa le ho ntshetsa pele dipale tsa rona tse ikgethang, e seng fela ho etsisa ba bang.

Ho boloka tjhelete le lesedi la hao le siretsehileng, etsa bonnete ba hore o sebedisa di-App tse tshepahalang fela. Hlokomela di-pitching le di-scam, sebedisa di-password tse matla, bulela netefatso ya mehato e mmedi. Hlahloba dipuisano tsa banka ya hao kgafetsa, se ke wa boloka dintlha tsa karete ya hao ho di-App tsohle. Kotsi ya ho sebedisa smart phone App ka dinako tse ding, bomenemene ba internet, boshodu ba boitsebiso, ho lahlehelwa ke tjhelete, ditaba tsa lekunutu, ka hona ho bohlokwa ho ba le tsebo le ho sebedisa di-App tsa mehala e bohlale ka bohlale le ka hloko ho sireletsa tjhelete le lesedi la hao.

Mokgwa oo ke ratang ho amohela melaetsa ya bohlokwa ka ona ke ka WhatsApp kapa, ka mehala ya telephone, lebaka ke hore WhatsApp e fana ka monyetla wa ho bala molaetsa hang hang le ho bona hore na o badilwe hape e dumella ho romella di-file tse fapaneng. Mehala ya telephone e bohlokwa haholo ha ho hlokahala karabo ka pele kapa ha taba e hloka ho buisana ka botlalo. Mokgwa oo ke romellang melaetsa ya bohlokwa ka ona o itshetlehile ka taba le motho eo ke mo romellang, haeba ke romella motho a sebedisang WhatsApp haholo, ke tla sebedisa WhatsApp ka lebaka la bobebe le ho potlaka ho ona, haeba ke romella motho a sa sebediseng WhatsApp kapa ha taba e hloka ho buisana ka molomo ke tla sebedisa mohala wa telephone.

Sheba router, pele nka sheba hore na router e buletswe hantle le hore na mabone a teng a bontsha hore e sebetsa. Haeba hona le lebone le lebe kapa le sa buleheng, nka leka ho itima le ho e bulela hape. Sheba dikabelo nka etsa bonnete ba hore dikabelo tsohle tsa internet di hoketswe hantle ho router le computer-eng kapa sesebedisweng se seng. Sheba disebediswa tse ding nka leka ho hokela sesebediswa se seng, mohlala, founu kapa letlapa ho Wi-Fi ho bona hore na bothata bo sesebediswa sa ka, kapa ho Wi-Fi ka boyona. Leka ho hokela hape, nka leka ho tima le ho bulela Wi-Fi ho sesebediswa sa ka, kapa ho lebela network e be ke hokela hape ya ho qetela, bua le mofani wa tshebeletso haebe ho kgonahala.